Batswadi ba rona dumelang. Kajeno ke le bitsitse kopanong ena ho tla le jwetsa ka leeto la ho ya polasing ya kwanana De Deur. Kopano leeto lena le tla ba bohlokwa hobane ke moo re tlo rutang bana ba rona ka agriculture, re tlo ba ruta ka bohlokwa ba ho lema, le ka bohlokwa ba farming.

Ha ke bone ho le bohlokwa hore ditholwana tse tswang mose, tse e leng hore le rona mona Afrika Borwa re na le tsona di tle ka mona. Hobane ho tla ha tsona ka mona, ho tla wisa moruo kapa leruo la rona. Hobane balemi ba rona ba ka se kgone ho rekisa tse tsa bona tse ba ba di lemmeng ka mona, hobane ho tla be ho so ho rekiwa haholo tseo tse tswang ka mose. Jwale ha ke bone e le ntho e ntle eo.